Nka buisana le o mong wa basebetsi hore re tle re fumane moo re tla remang difate tsa rona, re iketsetse tjhelete ya rona.

Nka ba eletsa ka hore ba fumane ditanka tse kgolo tseo ba tla bolokang metsi. E reng mohlang metsi a siyo, ba kgone ho tseba hore bana le moo ba ka tholang teng.

Tjhe, e keke be ya sebetsa hobane ha se metsi feela a ka jalang dimela tsa bona. Ho hlokahala tse ding tsa dintho.

Nna ke bona ho le bohlokwa hore re itokisetse tsona hobane ha re itokisetsa tsona, ha di no nka nako e telele ho feta ha re di sa mo di lokiswang teng. Re tla tlameha hore re di late ka nako e leng hore ba re balletse yona. Ha re itokisetsa tsona mona hae ho betere hobane re di lokisa ka nako hore re kgone, mosebetsi o tswele pele.

Ke nahana hore ho na le tsela tse ngata tse re ka etsang hore ho s'ka dula ho omme hore dijalo tsa rona di kgone ho hola le ho thola dijo. E tlamehile re nahane ka dintho tse ding tse ngata tsa tlhaho tse leng hore tlamehile re di sebedise hore maemo a lehodimo a dule a le hantle. Hore le dintho tseo e leng hore re di jetse di kgone ho ba hantle. Di s'ke tsa shwa.

Ke nahana hore ho na le di-company tse ding tse leng hore di fana ka di funding. So, re tlo tlameha hore mohlomong re batle di-company tseo hore re thole di-funding ya tjhelete hore re kgone hore re etse dintho tse tshwanetseng hore re di etse.

Nka dula le rapolasi fatshe re shebisane tsela eo re tla kgonang hore re etse tjhelete ka dipere tseo. Then re bue hantle, re dumellane ka ntho e le nngwe. Then, re bone hore ka mora moo re etsa jwang hore re kgone ho etsa tjhelete ka dipere tseo.

Ke tlo hloka hore ke batle ntho e tla etsang hore ke di tshireletse moo letsatsing ka letsatsi hore di se ke tsa tjha. So, ke tlo leka ka hohle hore ke batle ntho e nka kwaelang ka yona, ke tshireletse hore di se ka tsa tjheswa ke letsatsi.

Ke tlo fumana ditanka tse kgolo, ke leke ka hohle hore re fumane ditanka hore pula ha e na metsi a wele ka mo ditankeng tseo. Then, re kgone hore re se ke ra sokola metsi. Bo rapolasi ba se ke ba sokola metsi nakong e tlang.

Basebetsi e tlamehile ba phomole mafelo a beke hobane mmele o hloka hore o phomole hore ha o tla hape o tlo sebetsa mosebetsing. Mmele o bo le hantle, o le a maemong a matle hore o ka sebetsa.

Nna ke bona ho se na bothata ha ba etsa jwalo hobane ke tsela ya hore ba sebedisano mmoho. Ene ha ba no lahlehelwa ke dintho tse ngata.

Ke reka dijo tse ka hara makolokoti hobane di dula di le maemong a matle nako e telele.

Nna ne ke nahana hore ba batla le ho tshireletsa dijalo tsa bona bakeng sa pula.

Sebaka se ke dulang ho sona ke nahana hore se ka lokelwa ke dijalo tse kang bo poone le meroho hobane pula ha e ne ka bongata.

Mathata a kopanang le ona haholo ke ha pula e na haholo, dijalo di a senyeha haholo ha pula e na. So ka hoo, ke nahana hore nakong tseo ke tlamehile ke jale ntho e leng hore ho ba bonolo hore e se ke ya senyeha ha pula e na.

Ke nahana hore tamati hore e kgone ho nesetswa hangata se ka ha e hloka metsi. Ke bona e le hore lona le etsa hanyane. So, ke bona ho hlokahala hore ho batlahala koloi enana e tshwarang metsi. E tsamayang e ntse e ntsha metsi ho nosetsa letshehare kaofela hore tamati e kgone hore e hole hantle.

Dimela tse leng hore di mela naheng ke bo meroho o jwalo ka thepe, bo sepatlapatla le mekopu.